Ba kopa lekwalo-itshupo la gago go bontsha gore ke wena tota.

Re na le mefuta ya dikarata re na le credit card ke yone e e tsayang sekoloto, ya debit ke e gogang tšhelete e e bolokang tšhelete ya gago, ga o tsaya karata ya sekoloto o tlame'ile o itse gore di interest-e tsa yona di eme jwang.

Ga o ne o adima madi ka karata o sa patele sentle go ka ama mo nakong e e tlang o ka se kgone go adima gape gonne o ne o sa patele ka nako go siamisa seo ke go patela ka nako le go tokafatsa sekoloto sa gago gore o kgone gore ba go thuse gape.

Ga o kopa karata ya sekoloto o tshwanetse go nna le nnete, o tshwanetse go nna le letseno le le tsenang, o tshwanetse gape le go akaretsa sengwe le sengwe se o di patelang maar-e o se ke wa isa dikoloto tsa gago tse dingwe tse o di kolotang kwa godimo gore dilo di tsamaye sentle le credit-i score sa gago se tlame'ile se tokafalale.

Go botlhokwa go buisa melawana ya maemo a tumelano ya karata ya sekoloto gonne o tlame'ile o itse gore ba tlile go kopa interest ya bokae le gore o tlile go patela jwang kgwedi le kgwedi go busa madi a bone.

Go botlhokwa go ithuta ka tsa ga madi gonne ga o batla karata ya sekoloto o tshwanetse e be o batla madi ka boammaruri, o tshwanetse le go nna le kitso gore banka di bereka jwang ka di interest tsa bona le madi o tshwanetse go a dirisa sentle ka gonne o tla be o adimile o sa adima fela tšhelete a dimela botlhokwa ba tšhelete.

Banka ga e dumela go go fa sekoloto e lebelela gore o bereka kae e lebelela le dikoloto tse o neng o na le tsone gore o ne o di duela sentle gore ba ka go tshepa ka mokgwa oo ga o bula sekoloto gantsi ba bala ten percent ya morokotso wa gago.

Overdraft e e bosula ka gonne e na le di interest tse di kwa godimo tse dingwe, tse dingwe o patela se o se tsereng go tlhokega fela lekwalo-itshupo, bopaki ba mo o dulang teng, le karata ya gago gore ba kgona go tsenya tšhelete, ba kopa gape le tshupo ya gore tšhelete ya tsena.

Ke di interest-e ga o tsere madi o patela a a fetang a o a dirisitseng ka gobane ba tsenya le di interest-e ka tsa bone, go ka nna betere ga o settle'a sekoloto sa gago ka bonako gore ba kgona go go fokoletsa.

Madi a mantsi a a duelwang ke dibanka mo go wena a etsa gore o feletse o se na polane a etsa gore o feleletse o patetse tekanyetso e le ntsi thata go feta yeo e dirisitseng go fokotsa ditshenyego tseo ke go dirisa tšhelete sentle.

Tsela e nngwe o ka boloka madi a gago kgwedi le kgwedi go fitlhela tšhelete e o e tlhokang go fokotsa go adima kwa bankeng kgotsa o ka adima madi kwa bankeng sebaka se se khutshwane gore o se ke wa patela di interest tse di kwa godimo.

Go botlhoka pele o tsaya leeto o batlisise ka madi a mo nageng ya gago gore a tlile go fetoga jang ga a tsena ko nageng e nngwe gore o kgona gore o boloke tšhelete ya gago le go e dirisa sentle.

Mo lenaneong la forex-e go tlhokega gore o bule akhaonto ga o simolola o itse botlhokwa ba teng, o itse le go tshameka ka tšhelete go e change-a mo nageng ya di market-e tse dingwe go batlega le gore o tsenye tšhelete mo akhaontong go simolola go dirisa forex.